A thi thu dzula nda ḓi wana ndi tshi khou namela ṱireni.

Ndi vhona uri vhavha vha khou nyanga u sumbedza vhathu vho ita ita migwalabo uri a si zwavhuḓi u u tshinyadza.

Ee ndi vhona uri vha kone u langa u langula tshifhinga tshavho zwavhuḓi, ngauri vha ya swika hune vha kho tea u swika hone nga tshifhinga na u humela murahu.

Vha nga zwi thivhela nga u engedza mutengo wa zwidimela u ya nga uri vhathu vha khou ya nga ngafhi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri vha vha vha khou sedzana na uri ndi vhathu vha fhio vha songo badelaho nahone ndi vha fhio vha re na thikhithi.

zwo leluwa ngauri vha a vha tsha kona a vha koni a vha tsha kona u tshimbila na u ḓi yela hafho hune vha kho tea u yo renga hezwo zwithu zwi to vha ḓisela getheni.

Yo fhambana nga maanḓa ngauri thekhisi i tshimbila ḓuvha ḽoṱhe i khou tshimbila nga mutengo muthihi, nahone vha dzi uber vha vha vha vha vha mutengo yavho i ya gonya nga tshifhinga nga tshifhinga.

Uri a ḓivhe uri ndi khou ya gai nahone ndi khou tshimbilisa ndi khou tshimbila nga mini, na u ḓivha musi ho ndo ṱangana na zwithu zwi shishi zwi shishaho zwi shushaho.

Ndi pfha zwi si zwavhuḓi ngauri muṅwe na muṅwe u vha a khou ṱoḓa u shuma, nahone u vha a khou ṱoḓa u thusa na vhane vha khou ṱoḓa u ṱuwa nga tshetsho tshifhinga ngauri kanzhi kha dzi thekhisi ri thoma ra lindela ḽaini, ende vha ḓiwana muthu a khou ṱoḓa u ṱuwa nga tshifhinga tshetsho zwi emergency zwi zwa shishi.

Zwia thusa kha uri vhavhe vha khou ḓivha uri vha khou dzhia nḓila ifhio.

Ndi takalela mureili wa mufumakadzi nga uri vha na ṱhogomelo na u kona u reila zwavhuḓi nga vhulenda.

Ndi nga founela mureili wa uber kana bolt.

Ee ndi vhona zwo tea uri a humbele muzika u tamba muzika mukene ngauri nga hetsho tshifhinga ri vha ro badela, ri vha ri kho tea u wana treatment kana ṱhogomelo yavhuḓi.

Ndi ḓi pfha ndi zwi sa mpfhari zwavhuḓi ngauri muṅwe na muṅwe u kho tea u shuma, a shumele muṱa wawe kana vhane a khou ṱoḓa u vha thusa.

Ngauri weekend vhathu vhanzhi vha vha vha khou order, ende vhavha vha khou order vha kule, zwi zwi ya nga distance, zwi ya na nga hune vha kho tea u isa hone, na nga fhethu hune vha kho tea u isa hone.

Ndi pfha ndo takala ngauri vhafumakadzi vha ya ṱhogomela zwavhuḓi nga vhulenda musi vha badani.

Ngauri vha vha vha khou sia mashika nga ngomu ha goloi.

Hai thi vhoni zwo tea ngauri vha vha vho ri fha mutengo muthihi nga tshetsho tshifhinga ende a vha ambi uri phanḓa hu do itea mini, a thi vhoni hu zwithu zwavhuḓi.

Zwiambaro zwa shein zwi a dzhia tshifhinga uri zwi vhuye, nahone hu na tshelede i no badeliwa ya shipping i no vhidziwa buffalo, zwino u a tea uri o order a dovhe hafhu a seive tshelede iṅwe ine a ḓo tea u badela ngayo buffalo.

Ngauri vhavha vha si khou vha si kho diḽivela vhathu vhathihi, vhavha vha khou diḽivela mashango a different o fhambananaho.

Ndi u vha na zwikepe zwinzhi uri vha kone u ḓivha uri zwifhio zwi khou ya gai zwifhio zwi khou ya gai uri zwithu zwi kone u ṱavhanya u swika, u fhira musi vho to hwala zwithu zwithihi vha swike vha dovhe vha zwi vha zwi sedze uri hezwi zwi khou ya gai hezwi zwi kho ya gai, zwi dzhia that is why zwi tshi dzhia tshifhinga.